Ukukhulisa ingane yomfana umsusa ekubeni umfana umyisa esigabeni sobudoda kuwusiko olubalulekile. Inhloso yalokhu ukuthi kukhule amadoda angempela abantu asebekhulisiwe ngisho emqondweni nangendlela yokuziphatha abangaziphakathi njengabafana abancane abaziyo ukubaluleka bobudoda nokuthi imisebenzi yendoda yenziwa kanjani ukuze bezokhula babe amadoda abaqotho. Lokho kwenza ukuthi imiphakathi yethu ibe namadoda abaqotho.

Umnyango wezolimo kufanele unakekele abalimi abakhahlamezekile Inhlekelele yemvelo ilimale kuyona imfuyo yabo nezinkampani zemishwalense abafuyi abasuke bebhalise kuzona kumele bakhokhelwe ngendlela mese kuthi abalimi bayafundiswa ngendlela abangakwazi ukunakekela imfuyo yabo ekuhambeni kwesikhathi kanye nezitshalo zabo. Babheke umhlabathi wabo nendawo abakhe kuyo balungise ama-drainage system futhi bavume bavame nokumba imisele mengabe imvula inetha kakhulu.

Imgubho yomkhosi wamaZulu endabuko yashintsha kakhulu njengomakhosi wemvula. Umkhosi la kukhona ekuhanjwa khona kuyocelwa imvula uyashintsha ngoba abantu sebebheka kakhulu ubuchwepheshe noma kunesomiso awusenziwa lowo mkhosi ukuyocela imvula, usibone futhi umkhosi womhlanga umkhosi womhlanga usuhanjelwa yizona zonke izinhlanga hhayi amaZulu kuphela. Lokho kuyingxenye yesiko lethu njengamaNingizimu Afrika njengoba siyizizwe ezihlangahlangene, i-Rainbow Nation.

Izinzuzo zokuhlala nomuntu ongashadile naye kubantu besilisa ukuthi uthola zonke izinto ezitholwa umuntu oshadile kanti futhi uthola ikhaya elifudumele kungekho emthethweni. Lokhu kuba inkinga uma sekukhona odlula emhlabeni lapho sibona khona imindeni ixabana kuvuka izingxabano emindenini. Kugcine kuxoshwa umama nezingane emizini ngoba bebengashadile labo bantu.

Abaklami bezingubo zokugqoka kufanele babheke isikhathi esiphila kusona, babheke nesikhathi sonyaka isizini, futhi babheke ukuthi yiziphi izinto ezingajabulisa abantu bangaleso sikhathi babheke usiko nokuthi lezo zinto zihambiselana kanjani nendawo yangakithi.

Izindima zemisebenzi yobulili ziyashintsha kakhulu lapho kuphoqeleka khona ukuthi umuntu wesilisa agcine esenza imisebenzi eyaziwa kakhulu ngokuthi eyabantu besifazane njengokuba ushefu, emakhaya abantu besifazane abapheka kakhulu. Kusuke kuphoqa-ke ukuthi ena uma ngabe sekufika edolobheni ashintshe indlela aphile ngayo uma ehlala yedwa, afunde ukupheka afunde ukuziwashela noma ukuzenzela imisebenzi yasendlini. Abesifazane kuyabaphoqa ukuthi bagcine befunda ukushayela nokwenza eminye imisebenzi eyaziwa njengeyabantu besilisa bangene embuthweni wezimpi okwiyisimo esaziwa ngokuthi izinto zabantu besilisa lez. Ngenxa yesikhathi esphila kusona izinto ziyashintsha kanjalo nemisebenzi yobulili iyashintsha ngoba kufanele silingane ngokobulili nemisebenzi esiyenzayo kufaneke ikukhombise lokhu.

Izindlela esigqoka ngazo nezindlela esicula ngazo zicishe zifane. Ubone intombi iyaziqhenya ngobuntombi bayo, indlela evunule ngayo nensizwa imvunulo yayo indlela engafani esisina ngayo, abanye basina engathi bayadansa abanye baphakamisa unyawo. Kepha zonke lezinto uma bezenza, kuba kuhle ngoba kusuka kubona futhi kuyisiko labo okungekuhle ukuveza kakhulu umzimba kolunye uhlanga ngoba kubona akubukeki kahle kanti kwesikweni lethu kuyisiko lethu ukuveza umzimba.

Kubanzima ukukhuluma noma ukuzama ukuxhumana nomuntu eningazwisisani naye. Kanti lokho kuyasiza ukuthi kugcina sekukhona ulimi lomfakela okuthiwa isifanakalo nokusebenzisa ulimi ngezandla, ukukhombisa ukuthi ukhuluma ngani.